Zwi no itea musi zwifuwo zwi sa ṱhavheliwi nga tshifhinga ndi uri zwifuwo zwa fhira tshifhinga tsha u ṱhavheliwa zwi a swika tshifhinga tshine zwa vha zwo kalaha kana u aluwa, zwa vha zwi si na mushumo, zwiṅwe zwo no itea ndi zwo uri zwi a fariwa nga malwadze o fhambananaho ane zwi nga si tsha kona u rengisiwa kha vhane vha kho ṱoḓa u renga.

Maga ane a fanela u tevhedzwa musi hu tshi kaniwa ndi u sedza uri zwine ri khou kaṋa zwone zwo no swika tshifhinga tshone naa. Ndi u sedza uri zwo no vhibva naa, na u sedza tshifhinga uri ndi tshone tshine ri nga kaṋa khatsho naa. Ngauri a si tshifhinga tshoṱhe tshine tsha vha tsha u kaṋa, na u ḓivha uri ri tshi yo u kaṋa ndi zwifhio zwine ri ḓo zwi shumisa. Zwi nga vha u shumisa zwanḓa kana u shumisa mitshini ya ano maḓuvha ya thekinolodzhi.

Dzi nḓila mbili dzine nda shumisa khavhishi khadzo, ya u thoma ndi ya u ita saladie ine ya vhidziwa u pfhi Coslow, eyo nḓila i vha i khavhishi na kherotsi na mayonasi. Iṅwe nḓila ya u shumisa khavhishi ya vhuvhili, ndi ya u i bika nga yo tou ralo kana wa u tou i furaya yo tou ralo nga mapfhura, hu si na zwiṅwe, ndi dzedzo nḓila mbili dzine nda dzi shumisa kha khavhishi.

Ndi nga vhulunga maḓi a u fha zwifuwo nga u shumisa mathannga hune ndi ḓo dzhia maḓi nda shela hone nga ngomu mathangani uri ṋamusi arali hu na gomelelo ndi ḓo kona u fha zwifuwo zwanga maḓi ndo a wana thangani nge nda a vhulunga.

Ee, ndi vhona vhulimi ho ḓisendekaho nga makumba vhu na vhubindudzi ngauri vhathu vhanzhi vha shumisa makumba kha zwithu zwo fhambananaho.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u isa vhaswa kana u ṱuṱuwedza vhaswa uri vha ye dzi khoḽedzhini kana zwikoloni hanefho dzi yunivesithi, uri vha wane dzi nḓivho kha vhulimi ha musalauno ngauri kanzhisa fhethu hunzhi u tshi ṱoda mushumo kana u tshi ṱoḓa u thoma vhubindudzi ha vhulimi vha ṱoḓa u tshi vha u na nḓivho nga zwine wa khou ṱoḓa u ita zwone zwezwo zwa vhulimi.

Vhashumi vha mabulasini ndi vha vhuṱhogwa kha sekhithari ya vhulimi naho musi dzi thaidzo dzavho hu miholo ya fhasi na nyimele dza mishumo dzi songo teaho. Ndi vhona uri muvhuso kana sekhithari ya zwa vhulimi ine ya wela kha muvhuso i tea u dzhenelela ya ita uri hu vhe na fhethu ha uri vha mabulasini vha shume zwavhuḓi na uri miholo yavho i engedzwe ngauri sekhithari ya vhulimi ndi yone i itaho uri ikhonomi ya Afrika Tshipembe kana ya fhano fhasi i aluwe.

Zwine ndi nga ita uri zwifuwo zwanga kana mitshelo yanga i sa tambule nga u sa vha na maḓi zwine ndi nga ita ndi zwa u wana mathannga, nda vhetshela hone maḓi u itela uri musi hu tshi swika tshifhinga tsha gomelelo hu, ndi vhe ndo no vhea maḓi a u itela uri zwifuwo na mitshelo yanga i sa ḓiwane i tshi khou fa nga u sa vha na maḓi.

Mavu a kale a Afrika Tshipembe e vha a na nḓila dzo fhambananaho dziṅwe dzi dza vhuhosi, dziṅwe dzi dza vhulimi, dziṅwe dzi dza vhubindudzi. Zwiṅwe zwe nda zwi ḓivha nga ha mavu ndi a uri ho swika tshifhinga tshe mavu a vha a tshi vho lwelwa nga vharema na nga vhatshena, vha tshi vho lwela mavu a Afrika Tshipembe ngauri muṅwe na muṅwe o vha a tshi vho ṱoḓa u ita zwithu zwo fhambananaho kha mavu haneyo e a vha a khou lwelwa one.

Ee hu na malwadze a zwifuwo ane a nga phirela, a nga vha khombo vhukuma kha mutakalo wa mulisa kana muṱhogomeli wa zwifuwo. Hayo malwadze a zwifuwo ndi malwadze a mafhi a kwama dzikholomo, dzikhuhu, na dziṅwe phukha na dzi nngu. Maṅwe ndi malwadze ndi a thundu maṅwe malwadze.

Zwine nda zwi ḓivha siyani ḽa ndungiselo ya mavu musi hu saathu u tavhiwa zwimela ndi zwa uri mavu a tea u limiwa. Osheliwa no fhedza u limiwa ha manyoro kana mavu a ṱanganyisiwa na manyoro u itela uri na zwimela zwi aluwe fhethu hune ha vha na manyoro kana hune ha vha na pfhushi.

Mitshelo ine nda i takalela ndi banana na maapula na miingo na maswiri na zwiṋerengisi, ndi yone mitshelo ine nda i takalela.

Dzi tshaka dza waini dzine nda dzi ḓivha ndi red waini na white waini na rose waini na sparkling waini. Ndi dzone tshaka dza waini dzine nda dzi ḓivha.

Ndi zwa ndeme u vha na mavu kha u bvelela ha ha vhulimi vhuṱuku ngauri zwi ita uri mulimi kana vhalimi hanevho vhane vha khou bveledzisa zwithu zwavho kha haneyo mavu maṱuku vha bvelele, vha kone na u rengisa zwithu zwavho zwine zwi nga vha zwi zwiṱuku kha vhaṅwe vhathu. Vha kone u wana dzi tshelede kana masheleni ane a ḓo kona u ita uri vha kone u engedza na tshipiḓa tshine vha nga vha natsho tsha vhulimi.

Ngeletshedzo dzine ndi nga ri a dzi shumise ndi dza uri muthu a wane thannga ḽo khwaṱhaho, a ḽi shumise u vhulunga maḓi, a dzhenise na phaiphi kha yeyo thanga uri maḓi a sa tambisei arali ḽi si na phaiphi. Na thannga ḽi valiwe nga ntha na nṱha hangei hune ha vha hu na mabuli, a u sumbedza uri maḓi o ḓala. Muthu a fhedze a dovhe a vhulunge na maḓi a mvula ngauri a ḓo mu thusa musi hu si na maḓi, a dzulele u ita uri thannga ḽo ḽo kulumagea a vhee na thannga fhasi ha muri uri ḽi songo vha tsini na ḓuvha hune ḽi ḓo ita uri maḓi a vhe na malwadze na u dzulela u tsheka maḓi uri a gai, uri a kone u ḽi ḓadza

Hayi ara vhorabulasi vha vha vha tshi khou limela u ḽa hayani havho ndimo ya nḓirivhe i nga si vha vhuyedze ngauri a hu na zwine vha ḓo vha vha khou vhuedza sa izwi vha tshi ḓo vha vha khou limela u ḽa hayani.

Hai a zwongo fanela uri muthu muṅwe na muṅwe a fuwe Ostrich ngomu bulasini yawe musi a si na mabambiri kana a songo tendelana na vha muvhuso ngauri u vha a tshi vho ita mulanga wawe ayeṱhe ara a tshi vho ṱoḓa u fuwa Ostrich a si na mabambiri o teaho. So mulayo a u tendi kana muvhuso a u zwi tendeli uri muthu muṅwe na muṅwe kana vhorabulasi vha fuwe Ostrich mabulasini avho vha si na mabambiri.

Ndi vhulunga maḓi a zwifuwo zwanga nga u a vheya mathangani, nda dzulela u sedza uri maḓi eyo ane nda vha nao thanngani ndi avhuḓi naa, arali a si avhuḓi ndi a, ni a, ndi a a bvisa thanngani nda kona u ita maṅwe maswa avhuḓi ene a vha o kunaho.

Khaedu dzine vhathu vha sedzana nadzo kana dzine vha ṱangana nadzo dzo fhambana, dziṅwe dzadzo ndi musi mulimi a si na nḓivho nga zwa ha vhulimi lune a tshi ita zwithu zwawe zwa vhulimi zwa sa bvelele nga nḓila yone. Na u sa vha na dzi bada dzavhuḓi zwi ita uri na vhalimi vha sa kone u isa zwe vha zwi lima kana zwe vha zw kaṋa kha miṅwe, kha maṅwe mashango kana kha vhaṅwe vhathu vho no rengisa. Na u sa vha na zwishumiswa zwa vhulimi zwi a ita uri zwithu zwi, hu vhe na dzi khaedu. Na u sa vha na masheleni zwiṅwe tshifhinga zwi a swikisa kha dzedzo dzi khaedu zwa kona uri vhathu vha sa kone u lima zwithu zwavho nga nḓila yone.

Nḓila ine nda i shumisa kha u thivhela zwimela uri zwe sa fe musi hu na muḓalo, ndi uri ndi gwa fhethu kana madindi ane a vha tou tevhelana nga ḽaini u itela uri maḓi hezwi mvula i tshi khou na a tshimbile nga haneyo fhethu, nda dovha nda ṱavha na zwimela zwine a zwi tou.

Hai, kha dzi nyimele nnzhi dzine vhashumi vha mabulasini vha tholiwa ngayo a zwi ngo fanela ende a zwi ngo tea ngauri kanzhisa vhathu vhanzhi vha tholwa vha si na na qualification kana vha si na na nḓivho kha zwine vha khou tholelwa khazwo luṅwe tshiṅwe tshifhinga masheleni avho a vha a maṱuku mara mishumo ine vha vha khou ita yo ḓalesa. Tshiṅwe tshifhinga vha tholiwa lune a vha saini na dzi contract kana vha tou sumbedza uri hune vha khou shuma hone ndi hafha ende vha khou hola vhugai zwinzhisa zwi tou ambiwa nga mulomo zwine zwa vha zwi songo fanela ngauri na mulayo a wu tendi uri muthu a shume a sa ḓivhi dzipfhanelo dzawe hanefho hune a khou shuma hone.

Ee vhuponi ha hashu ri a kona u alusa phonḓa, ri dzi ṱavha nga khalaṅwaha kana nga ṅwedzi wa ḽara u tshi ritshi kho yela kha nyenda vhusiku.

Maga a ne a fanela u tevhedziwa musi hu tshi ṱavhiwa nḓuhu, ndi uri u tea u ḓivha uri nḓuhu dzi ṱavha nga tshifhinga tshifhio nahone wa sedza na mavu ane u kho tea u a shumisa na dzi nḓuhu dzine u kho tea u dzi ṱavha uri ndi dza vhuḓi na, wa kono u lugisela fhethu hune u kho tea u ṱavha hone wa sedza uri hune u kho teavha hone a hu na zwi melwa na kana matombo na, na mavu a tea u vha o lugiseliwa nga nḓila ine na nnḓuhu dzi ḓo kona u aluwa zwavhuḓi, na u tea ḓivha uri dzi a dzi teyi u to sheledziwa maḓi nga u to ralo.

Ndi takalela u ṱavha mutshaini, na maṱamatisi, na muroho wa sipinashi, nda dovha futhi nda takalela na u ṱavha biṱiruṱi.

Zwithu zwe nda vhuya nda zwi lingedza u zwi ṱavha zwa sa tshile hovha hu dzi nyala, khaedu ye ndavha nayo ndi ngauri ndo vha ndi si na nḓivho kana kuṱavhele kwa ha nyala.

Hai thi vhoni hu na mutakalo wavhuḓi nga uri uya wana hu tshi ita uri nga ngomu thumbuni hu dzule ho kukumuwa ende zwi itisa uri na masole kana ngei muvhilini zwithu zwi sa kona u tshimbila nga nḓila yone na u baleliwa uya nḓuni ṱhukhu wa balelwa uya zwavhuḓi.

Ndi takalela u ḽa mukapu hu wa makhaha nga uri na musi ndi tshi u ḽa uya kona u ntshumela muvhilini arali ndi si khou vuwa zwavhuḓi ndi ha pfha u tshi mpha mutakalo, zwine nda zwi shumisa ndi tshi ita hoyu mukapu ndi u vhilisa maḓi hezwi madi o no vhila nga thungo ndi vha ndo no ṱanganyisa na maḓi nda to rindela kha bodo, ndi tshi fhedza wo no ita nda kona u shela swigiri na mafhi a luvhisi.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ḽa vhuswa kana mukapu wo bikwaho nga makhaha, a thi ngo tou vha na tshenzhemu ya ya ha makhaha.

Ndi ḓivha uri makhaha ndi mugayo une wa vha u na khaḽa isa fani na heyi migayo ine ro i ḓo welaho, ende ndi mukapu kana ndi mugayo wa vhuḓi une uya thusa nga maanḓa kha zwithu zwinzhi.

Hayi a thi thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho u ṱavha kana u lima gurowu nga ngomu tsimuni ha hashu.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou ḽa dzi weetbix nḓila ine nda lugisela ngayo ndi uri ndi vhilisa maḓi, hezwi madi o no vhila nda dzi dzhia ya nda dzi vheya kha tshi geḓelo nda kona u shela maḓi nga ntha a u fhisa, musi dzo no ṋauwa nda kona u dovha nda shela mafhi nga nṱha.

Zwine nda ḓivha na u ṱalukanya nga ha jungle oats ndi a uri ndi ya vhuḓi, ende zwo ita i tshi itiwa kana honoyo mukapu ho shumiswa zwithu zwine zwavha zwavhuḓi kha mitakalo kana mivhilini yashu uri namusi arali hu na tshiṅwe tshine tshi kho ri khakhisa ho kana tshi khou ri omisaho thumbuni uri ri sa kone uya dzinḓuni ṱhukhu zwavhuḓi, hoyo mukapi wa jungle oats u ya kona u thusa na kha zwezwo.

Mutshelo wa kiwi zwine nda ḓivha ngahazwo ndi zwauri ndi wavhudi ende u na vithamini C.

Ndi shumisa maapuḽa kha u ita dzi fruit saḽadi, hune nda vha ndo tanganyisa mitshelo yo fhambananaho.

Tshi kwatshi tsha maswiri tshi itiwa nga nḓila dzo fhambananaho fhedzi nḓila ine nda i ḓivha ndi uri swiri ḽi tea uvha ḽo vhibva wa ḽi tsheya nga vhukati wa ḽi wa ḽi kwṱula khap tshithu uri haaḽa maḓi ane a vha kha swiri a shululele hanefho hu ngavha hu kha dzhege hu ngavha hu kha bigiri, hane aḽa maḓi ra kona u a shumisa sa swiri sa tshikwatshi kana ra ḓi engedza vho na swigiri.

Vhathu vhanzhi vha dzi fuwela u ita namba a si kanzhi hune nda vhona vhuponi ha hashu vhathu vha tshi kho dzi fuela u itela mafhi. Nṋe ndi vhona unga vhathu vha tea u zwi humbula u fuwa nga ha mbudzi ende vha tshi zwi humbula vhasa to humbula u fuela ṋama fhedzi vha fuela na u ita mafhi ngauri na mafhi a mbudzi a ya thusa nga maanḓesa kha zwithu zwinzhi.

I thithisa nga nḓila nnzhi, nga uri ara husi fhethu ho oma fhethu hu sa ni mvula hu tshi konḓa na u wanala maḓi zwi a konḓa uri na zwimela kana zwiḽiwa zwi aluwe zwavhuḓi nga maanḓesa ara hu vhupo hune hu shumisesiwa zwithu zwa zwa u lima.

Ee vhuendi ho tshinyalaho nga ṅwambo wa mutsho zwi itisa uri na zwi ḽiwa zwi savhe na tsireledzo, nga uri arali ri kho tshimbila badani havha uri dzi bada dza hone a dzi ngo luga zwavhuḓi zwiḽiwa zwine zwi ngavha zwi kha honovho vhuendi zwi nga wana zwo no tshinyala nga murahu hune zwi tshi zwi kho ya hone zwi tshi swika zwa zwa sa swike nga nḓila yo fanelaho ende zwo tshinyala.

Zwithu zwi swa zwine zwi nga ita uri nḓisedzo dza vhulimi dzi kone u konḓelela tshanduko ya kiḽima ndi uri hu tea u ḓivha uri mutsho u ḓo imisa nga nḓila ḓe wa kona u wana hedzo dzi tshanduko dzi ngavha dzi dzo u vhulunga maḓi, dzi ngavha dzi dzo u sumbedza uri mi zwiḽiwa kana yeyo mitshelo kana zwi limiwa zwi songo limiwa nga hetsho tshifhinga kana zwi limiwe fhethu ho to itisaho hani.

Ri tea u wana nḓila ya u kona u ṱavha zwimela kana zwiḽiwa na u kona u vhulunga zwiḽiwa nga nḓila yone, na ku tshimbilele kwo kona u sumbedza uri arali hu na kiḽima ndi zwifhio zwine ra tea u zwi thivhela kha zwiḽiwa kana zwi limiwa.

Zwikwama mitengo na u swikela zwiḽiwa nga maanḓesa, nga uri tshenzhemo ya zwa kiḽima i ita uri na mitengo na u swikela zwiḽiwa zwi konḓe.

A dzi laṱiwi kanzhisa vhathu vhanzhi vha ya dzi shumisa wa vhana vha tshi khou i ita zwithu zwo fhungudza mabuse mahayani. Kanzhisa vhathu vha ya zwi rengisa hu na zwine vhathu vha zwi shumisa ngazwo nga nḓila yo fhambananaho.

U ṱhukhula khuhu kana u i ṱhuvha a zwi to dzhia tshifhinga tshilapfhu, zwi nga to dzhia mithethe ya thirty ende u zwi vhona musi uri yo fhela kana yo shuma zwavhuḓi musi i si tshena ma i si tshena mathenga.

Lukanda lu vhulungea nga u , nga lu omisa uri hu savhe na tshine tsha itea lwa oma. Ndi yone nḓila ine u nga lu vhulungea nga lwo.

Lu shumiswa nga nḓila dzo fhambananaho vhaṅwe vha a lu vhea vha ita uri lu ome vha lu shumisa kha zwithu zwo fhambananaho, vhaṅwe vha ita mirumba ngayo, vhaṅwe vha ita mahwaba.

Maḓi ane a vha uri a ya fhisa a shumiswa nga nḓila uri zwine zwi kho ṱhuvhiwa zwi kono u ṱhuvhekanya nga nḓila ya vhuḓi nga u ṱavhanya. A shuma nga nḓila yo to u lovhea u nga sa tsumbo u nga u lovhea khuhu mara wa sa i lovheye tshifhinga tshilapfu uri i sa ṋuruwe lukanda so a shuma kha kha u thusa uri hu kone u ṱhuvhea khuhu zwavhuḓi.

Kanzhisa vhathu vha a vhea vha a vala uri a sa kho to swika a nga makheṱhe, vhaṅwe vha a vhea vha a isa nga komu dzi firidzhini.

U ṱhogomeliwa nga nḓila dzo fhambananaho. U ṱhogomeliwa nga nḓila yo uri yo ita uri hanefho hune ri khou ṱhuvha hone kana tshetsho tshifuwo tshine ri khou ṱhuvhiwa tshone tshi vhe tshi na mutakalo uri na musi ro tshi ro tshi ṱhavha ri songo tshi ṱhavha malofha a dzula nga ngomu khatsho.

Hai ndi to ḓivha zwa uri mushumo wa mukumba kanzhisa vhaṅwe mukumba vha u shumisa kha u ita zwiambaro zwa sialala, vhaṅwe kha zwa misanda, vhaṅwe vha dovha vha u shumisa na kha u ita zwiḽi zwi nonga zwigubu.

Hai a thi to dzi ḓivha nḓila dza sialala dza u bvisa lukanda dzine dza fhiriselwa kha vhaṅwe vha mu muṱa kana vhuponi hashu. A thina nḓivho nazwo hezwo.

Zwa u ṱhavhiwa ha zwiṋoni a thi tu vha na nḓivho nazwo zwine nda ḓivha ndi u ṱhavha ha dzimbudzi ndi dzone dzimbudzi dzine nda zwi ḓivha zwori dzi a ṱhavhiwa ara ho vha hu na zwithu zwo no nga mvelele kana vhuṱambo.

Hune nda dzula hone hu ṱhukhuliwa khuhu nga zwanḓa. Nṋe ndi vhona u nga nḓila ya mitshini nayo ndi yone ya khwine ngauri a u vhuyi wa ṱolo u khou uri u fare khuhu u tshi ita uri i songo shavha musi hezwi u tshi khou ṱoḓa u i ṱhukhula.

Ee ndi a ḓivha muthu ane a ḓi tshilela nga u rengisa mukumba wa zwifuwo. Mukumba une nda ḓivha zwori ndi wa ndi wa u wa rengisiwa ndi ḓivha uri muthu wa hone uri rengisa mukumba wa kholomo. Vha kanzhisa u vha vhathu vhanzhi vha renga ngauri vha vha khou ṱoḓa u shumisa kha zwithu zwo fhambananaho.

Maga ane nda a ḓivha musi hu tshi bvisiwa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu ndi ya uri vha tshi ntsha lukanda vha ya tea u maker sure uri a vha khou vhaisa nngu kana mbudzi ngauri lukanda lolo ndi lwone lune vha ḓo dovha vha lu shumisa kha zwiṅwe zwithu zwine vha nga vha khou nyango u ita.

Ee kanzhisa vha tshi hama vha hamulela kha tshibakete zwiṱuku vha ḓi hamulela dzi ndanganya hanefho dzine dza vha kha vhu bulasi ḽiṱuku.

Ee ndo no vhuya nda thusa u ṱhukhula khuhu. A thi ngo to ṱangana na tshenzhemo zwine ndi ngari ndo to ṱangana nazwo ndi musi khuhu hezwi wo no I ntsha ṱhoho ya mbo ḓi thoma u tshimbila i si na ṱhoho ndi zwone zwine ndo vhuya nda ṱangana nazwo. A thi vhoni zwi tshi konḓa vho u ṱhukhula khuhu nga zwanḓa.

Ee ndo no vhona na u shela mulenzhe musi hu tshi khou vhulaiwa mbudzi na khuhu. He nda shelesa hone mulenzhe ndi musi hu tshi khou vhulaiwa khuhu ngori ndi zwone zwe nda vha ndi tshi zwiḓivha zwori zwi itiswa hani.

Dzi nḓila dzine nda dzi ḓivha musi hu tshi vhulaiwa tshifuwo kha zwithu zwa sialala kana kha nḓila ya sialala kanzhisa hu vha hu khou vhulaiwa dzi mbudzi hu tshi khou upfhi dzi dzi presenter kana dzi imelela vhathu vhane vho no ri siaho. Hungavha hu tshi khou vhuiswa muya wavho, hu nga vha hu na vhuṱambo vhune vhu khou nyango u itiwa vhu tshi khou itelwa uri muthu a kone u ḓivha vha fhasi vha hawe.

Kanzhisa vhathu vhanzhi musi vhono fhedza u ṱhavhiwa vha ya i shumisa ṋama vha i vhea fhethu nthihi vha ḓi ita zwo to i rengisa, vhaṅwe vha to omisa vha ita muhwabana, vhaṅwe vha ḓi to ṋekedzana vha na kha mashaka na dzikhonani.

Maga ane a fanelo u dzhiiwa musi hu tshi khou vhulaiwa tshifuwo ndi a uri ene a khou vhulaya kana hanevho vha vhulayi vha tea u sedza uri malofha hezwi musi vhono u vhulaya a songo dzula nga ngomu kha yone iṋe, vha tende haneyo ene a khou bvaho a nwelele fhasi u itela uri vhathu vha saḽe ṋama yo ḓalesaho malofha.

Vha ṱanganesa na zwithu zwinzhi zwo fhambananaho. Vha nga wana tshifhinga tshetsho vha tshi khou hamula tshetsho tshifuwo tsha vha tshi khou si khou ṱoḓa u hamuliwa tsha vha tshi khou ita swiḽi lune tsha fhedza tshi kho huvhadza na muthu ene a khou hamula. Zwiṅwe zwine ndi nga zwi ṱalutshedza ndi uri zwi fhedza nazwo zwezwo zwo hamula kana zwezwo zwithu zwine zwifuwo zwi mu hamuli a nga wana a tshi vho ḓi kwama na haneyo malwadze o fhambananaho.

Dzimbilaelo dzine dza ḓa na mutakalo dzine dza musi hu tshi khou ṱhukhulwa khuhu ndi musi ara wo ntsha ṱhoho kana wo ṱhukhula ṱhoho wa sa tendele ha ḽa malofha a khuhu a tshielela fhasi kana a tshi bvela fhasi, wa a tendela a tshi humela murahu kha yone iṋe. Ndi yone masiandaitwa kana ndi dzone dziṅwe dzi mbilahelo.

Ndi ngauri zwifuwo zwihulwane zwi a konḓa uri u zwi fare ende u nga wana nga tshifhinga tshetsho tshine u kho ṱoḓou dzi vhulaya ngatsho, ha wana uri dzi khou u gidima kana dza u pandamedza.

Ndi khaedu nnzhi ngauri kholomo ndi khulwane ende kholomo i a konḓa na uri u i fare. U nga wana na haneyo ene a kho to ntsha lukanda kana a khou bvisaho lukanda a sa ḓivhi na zwo uri a i thome nga gai sa izwi i tshifuwo tshine tsha vha tshihulwane ende u teo u u ita uri wo bvisa lukanda lwoṱhe uri vhathu vha sa ḽe ṋama na lukanda.